Kungathathwa izinyathelo zokuthi uhulumeni alethe ingqalasizinda, service delivery, ebantwini, afake itiyela, alungise imigwaqo, akhe kabusha, afake othayela, alungise izinsimbi lapho amarenki ezobukeka kahle abemahle. Afake imibhalo ezinezitobhi efanelekile, akhele o-rank manager izindawo zokuhlala, izindawo zabantu abadayisayo zibe sezingeni eliphezulu zempucuzeko.

Yoh! Kungaba umthelela omubi ongadala ingxabano kanye neziteleka, kanye nongazwani phakathi kwabagibeli kanye nabashayeli ngoba ukusuka emashumini amarandi, ukuya emashumi amabili wamarandi. Lokho kungadala iyinkinga eyinkulu ngoba phela manje kobe sekubiza kakhulu ukugibela ngokuphindaphindiwe, lapho-ke hhayi kuyobe sekusuka izibhelu.

Umthelela wokuminyana wezimoto kuwumthelela wokukhombisa ukuthi, it's a peak hour, inani labantu abaya ukuyosebenza ngaleso sikhathi, noma sekubuya ntambama inani labo futhi liyakhuphuka. Ngoba ekuseni iyikhathi zokuhamba kwabantu abayofunda izingane zesikole, osomatekisi bayashayela emgaqweni , o-driver bamaspala. Nabo-ke laba abasuke begibela i-transport abaya emafemini, isemahhovisi, isezikoleni, njalo njalo.

Lokhu ngabe kuyinto ethanda ukuba umqondo ngoba ophusile ngoba iyona ndlela eyokusiza umshayeli uma engekho umsizi ka-driver etekisini, umuntu ohlala ngaphambili uyena. Koda-ke akungabi impoqo ukuthi kube uyena, kungaba uyena uma engakwazi kepha uma engakwazi ukubala imali angacela ukuthi abasematekisini bamsize. Kepha-ke loko kuwumsebenzi wawo wonke umuntu ozobe esetekisini.

Iqhaza nje lokuqala elokuthi abashayeli bashayele kahle emgaqweni, elesibili elokuthi kuriphothwe wonke ama-potholes akhona ebonakalayo ariphothwe omasipala. Noma ushayele direct SANRAL ophethe ame-department yokwakhiwa kwezemigaqo ya .

Ngingakhetha ukuhamba ukusukela emini lapho-ke khona ngoba ngikholelwa ekuthenini usuke u-driver efreshi ubuka kahle ekuseni ezoqala kahle usuku lakhe ya. Kuyona isikhathi nje engathi isona esi-right for mina.

engingayibuza ya iyona le yokuthi kungani amatekisi ezokuhlola ngale ndlela le? Kuzosiza ngani futhi ihlobo luni lamateksi azovunyelwa ukube aqhubeke nohambo, imaphi angeke avunyelwe nokuba aqhubeke asebenze? Kulawa azovunyelwa, iyiphi indlela ezothola, azobonakalisa ngayo ukuba avunyeliwe noma avunyeliwe ukuba aqhubeke ukusebenza? Sengisholo izitifiketi noma ama-certifications, noma ama-aphruvali.

Ayi iyona mbangela le yokuthi-ke inani labantu kanye no-load shedding, koda indlela engahlomulisa kakhulukazi izitimela zakuleli ukushintsha indlela yokuthi zihambe from ugesi to the magnetic field and energy with is the nuclear power. Lokho-ke kungatholakala lolu lwazi neziphathimandla zase-China ezikuwona lo layini lo mayelana nokuhamba kwezitimela ngalolu hlobo.

Isimo esenza inhliziyo ishone phansi kakhulu ngoba manje akuyo into engathi uyenze ngokwenhloso, kepha isimo osifice emgaqweni ukuba imoto ilimale ilimazwe iphotholi, kakhulukazi iphotholi engakhiwanga uwena oyifice khona emgaqweni. Naloko kukhombisa khona ukuthi isivinini ubuhamba ngaso isona sivinini ebesiphezulu kakhulu, ngoba nokungena kwiphotholi kuyadiphenda ukuthi ubuhamba kangakanani. Nokulimala kwayo imoto kuyaveza ukuthi wena ubuhamba kangakanani.